Xhegwazana lam andizukutyela xesha elininzi ndiza kucacisela nje ngalo mbutho gqaba gqaba nje. Into eyenzekayo apha uyabhatala ufake ixhego ekhayeni, ufake abantwana bakho, ikhona ke apho ungakwazi nofaka nabazukulwana kuxhomekeka umthamo okanye ubungakanani babazukulwana. Siyakungcwaba, siyakulanda apho uhlala khona sikuse ekhayeni, sikwenzele ilitye mahala, intente iba kuthi, izipika zezethu nezitulo. Siye sikunike ke imali ozawuthi ukwazi uyisebenzisa engangemali eyi-fifty thousand ezawuthi incedise kwisingcwabo eso sabe sehlile apha ekhayeni.

Iinto ezibalulekile ke mna ke ndiye ndisebenzise amakhasi onxibelelwano, ndikhangele i-inshorensi leyo inkampani leyo ye-insurance ndizame ukuqonda into okokuba abantu abanintsi abayisebenzisayo abanazikhalazo na. Uba ndiyabona uba ibhatala leyithi ibhatala kade emva kwesehlo esathi sehla ekhayeni andinoyithatha loo inshorensi injalo, ngoba kaloku imali ndiyixakekele ndiyayidinga.

Ndingaphola ndingaphola. Iimeko ezinje azifuni udyuduzele uyawubhuda uyawulahlekelwa yinto enintsi, zifuna uphole uthathe ixesha ucinge. Uba une-cellular uyakwazi uliqanda elo khadi uba lingasebenziseki kweento kuthiwa zii-app ungene kwi-app yakho unqande ikhadi uba lingasebenziseki, uyalivala ukwenjenjalo ngoba ukhe wadyuduzela .

Hayi, kaloku ntombi endala akokubiza kufa apha kodwa ke kona ukufa kuzawufika. Le nto ndiyenzayo ndenzela wena ekugqibeleni ngoba kaloku funeke inkonzo yakho yokugqibela ibe nesidima indiliseke. Asifuni iintshaba zize zicinga fanuba njeba bendiphangela njengonyana wakho imali ndiyitye ebubhanxeni ndiyitye utywala, funeke babone nje nesidima nesithozelo senkonzo yakho yokugqibela endizawube ndikwezele yona njengonyana wakho oyintanda.

Ndingaqale ndijonge intoba utyala malini. Uba ndinawo amandla okubhatala ndiphosa esivivaneni, akhona ke namacandelo abucala kwakwiidyunivesith ezi okanye iikholeji ezi. Akhona amaziko phaa abucala anceda neemeko ezimila buloluhlobo. So ndingamcebisa into okokuba makazame ujonga iinto ezinjalo, okanye uba ndinawo amandla okuba ndimbhatalele ndise ndenje kanjalo.

Akufikeleleki akufikeleleki yile nto ubona izinga lamatyotyombe esanda kangaka ngoba abantu abakwazi ukuyokuthenga izindlu norhulumente akasazikhuphi izindlu ngalaa ndlela wayezikhupha ngayo. Ngoko ke yiloo nto ubona amatyotyombe egcwele ndawo yonke kuba abantu bona banintsi and futhi ke badinga iindawo zohlala.

Ndingaqale nditsalele umnxeba ibhanka yam ndiyibuze uba yenzeka njani into enje, ngoba bona bayibona into ingekenzeki. Ngabo abafanele uba bazise mna uba kukho iakhawunti ezawutsala ngemini ethile ngexesha elithile. Ndiyinqande loo nto leyo babuze kum ndiyinqande loo nto leyo into okokuba akukwazi uba kutsalwe kwiakhawunti yam iakhawunti ethile itsale kwiakhawunti yam ngoba andinabudlelwane nayo.

Mntanam, ingomso asilazi. Xa ndisithi kuwe vula umasingcwabane andizami kulawula mali yakho koko ndicingela ingomso ndicingela ikamva lakho ndikhusela wena. Ndiyabazi ubomi ndiqale ndabuhamba ukungekabuhambi, indlela ke mntanam ibuzwa kwabaphambili soze ndikulahlekise.

Ndicinga into okokuba i-tax free savings account iakhawunti apho uthi xa uyisebenzisa ungatekswa khona, umzekelo xa uthenga loo nto awutekswa kuloo mali isuka kuloo akhawunti leyo.

Ndingamcebisa uba asebenzise uAllan Grey, uyanconywa kakhulu luluntu olunintsi, nam apho ndixelenga khona sisebenzisa uAllan Grey. Abantu abanintsi bathetha kakuhle kakhulu ngaye nam, kuphando endilwenzileyo kuyabonakala ukuba nyani ngenene nangenyaniso bazimisele ekukhuphuleni iimpilo zabantu.